Thu tshine nṋe ndi vhona unga tshi a andisa, khombo dza mimoḓoro badani, ndi uri hezwinoni miṅwedzi yo fhela, vhathu vha vha vha na dzi tshelede, ende vhunzhi ha vhathu vha reila vho kambiwa. Ndi zwone zwine zwa ita uri dzikhombo dzi ande nga maanḓa, ngauri muthu ane ha ngo kambi o kambiwaho, uvha asi tshena muhumbulo wavhuḓi wa u humbula, na u vhona u vha a sa tsha vhona zwavhuḓi. Ndi zwone zwine zwa khou andesa dzikhombo nga maanḓa hezwi ṅwedzi yo fhela.

Bisi ha vho riṋe a tshimbila awara iṅwe na iṅwe. Zwi amba zwori awara iṅwe na iṅwe huvha huna bisi awara iṅwe na iṅwe hu vha hu na bisi u thoma nga matsheloni. Zwino u tshimbila nga mabisi riṋe tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ri a kona u tshimbila ngao.

Nda zwi ḓivha nga u shumisa thekhisi ndi zwa uri, thekhisi i ya ḓura, ende futhi muthu kharali o ṋamedza o namela thekhisi, u fanela u konḓelela tshiṅwe na tshiṅwe tshi no itea thekhisini, kha thekhisi yo ḓala hu a tshi kho vhona zwori u kho lenga hune a khou ya hone khara a khoya mushumoni, u fanela u konḓelela a ima, u fanela uvha a muthu wa u konḓelela u dzula tsini na vhaṅwe vhathu.

Nṋe ndo no vhuya nda ri ndi kho ṋamela heyi yo nopfhi bolt ndi tshi khou bva Ṱhoyandou ndi tshi kho vhuya hayani, havhala vhathu vho ntshadzha tshelede ine nṋe na nṋe muṋe ndo to mangala uri ee, iyi tshelede nngafha vha tshi vho mbudza zwa ḓana nṋe ndi tshi ḓivha zwori nṋe ndi namela thekhisi nga fumi ḽa bonndo, vhone vha tshi vho mbudza zwa ḓana. Bolt mitengo ya hone tshiṅwe tshifhinga u wana i nṱha nṱha nṱha hangei lune vhunzhi ha vhathu vha vha si khou kona u i swikelela ndi ngazwo vha tshi ḓi shumisela dzi thekhisi.

Ya u tou thoma thoma ndi tshi tshimbila nga bufho ndo vha ndo takala mara ndo ri ndi tshi to dzhena nga ngomu bufhoni, ndavha ndo no thoma u tshuwa, ei, ndo vha ndo tshuwa ndi khou tshuwa uri, habe ndi ḓo vha ndi khou fhufha ndi nṱha nṱha hangei ndi khou tou vhona zwa fhasi.

ndi vhona unga vha tea u tou ya vha tevhela mishonga yavho, vha tea u to tshimbila vha ya vha i tevhela ngauri, mishonga yahone vha ḓo ḓiseliwa nga nnyi ṅwedzi na ṅwedzi, ṅwedzi muṅwe na muṅwe zwi amba zwori vha ḓovha vha khou tea uri vha ḓiselwe mishonga, vha tshi khou ḓiselwa nga nnyi ngauri vhaongi a vhashumi zwitentsini, vha shuma dzi kiḽiniki. Nṋe ndi vhona unga zwa khwine ndi uri vhone vhaṋe vha ye haningei vho phakha mishonga yavho ngauri, vhathu vhane vha khou tshila nga mishonga hafha shangoni vho ḓalesa, mishonga ya hone vha ḓovha vha khou tou i ḓiseliwa nga nnyi hayani ṅwedzi na ṅwedzi.

Zwine na tea u zwi paka zwine a ni tei u zwi sia. Arali ni muthu ane ni muthu wa dokotela, ane a ḓi tshilela nga mishonga, ni fanela u paka mishonga yaṋu, na paka zwiambaro zwaṋu, na dovha hafhu na paka zwithu zwanu zwo ṱamba. U itela uri lwendo lwaṋu lu takadze, lu takadze vhaṅwe vha takadzwa nga muzika vhaṅwe vha takadzwa nga u vhala dzibugu, zwi amba zwa uri inwi ni ḓo, ni ḓo ṋanga tshe tsho tshine tsha ni takadza, kharali ni tshi takadziwa nga muzika ni ḓo tshimbila ni kho lidza muzika bada yoṱhe u swika ni tshi swika hune na khou ya hone, kharali ni muthu wa u vhala dzibugu, ni ḓovha no ḓi farela bugu yaṋu ni khou vhala khezwiḽa lwendo kholuya ni khou lu ṱhaphudza.

Nṋe hune nda dzula hone hune ha nameliwa mabisi, ahuna vho tsireledzo ine nda ngari i hone khei ndi ya i ḓivha, ahuna tsireledzo na nthihi ine yavha hone.

Nṋe ndi vhona unga zwa vhuṱhogwa zwine muthu a nga paka musi a tshi khou ya lwendoni lulapfhu, ndi maḓi, ngauri maḓi a ya ḓura ende maḓi a ya ṱoḓea, tshiṅwe tshithu tsha vhuṱhongwa futhi ndi mishonga kharali ni muthu ane a tshila ngo nwa mishonga ḓuvha na ḓuvha ngauri, arali na sa paka mishonga yaṋu na soko wa bisini fhaḽa hu kho yo itea mini. Zwino nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vhane vha shuma nga dziphilisi kana vhane vha tshila nga mishonga vha pake mishonga yavho huṅwe na huṅwe hune vha ya hone, kana lu lwendo lulapfhu kana lu lwendo ḽupfhufhi, vha fanela u dzula vha na mishonga yavho tshikwamani.

Nṋe moḓoro u ne nda u funesa ndi funesa BMW, ndi i funesa ngauri ndi goloi i ne ya vha na bvumo, ine futhi ya vha yo naka futhi, ya dovha ya vha na tshipidi tshavhuḓi.

Nda nga ambisa nae ngazwo, ndi nga ri vho ḓiraiva, iyi nḓila ine ra khou tshimbila ngayo, hayi nṋe thi i ḓivhi vhone, i ya ri swikisa Tshifuḓi naa? Hone wo bva nga afha, na musi wo bva nga iḽa iṅwe nḓila phambano ndi ifhio? Hei, heyi ndila thi thu vhuya nda i shumisa na ḓuvha na ḽithihi, zwino nda ndi kho tou vhudzisa vho uri ndi ya vhuḓi na?

U ṋamela heḽikhoputha ndi nḓila i ne yo khethea nga mannḓa, ngauri na masheleni a hone a ya vhidza. Zwo khethea nga mannḓa ngauri, u ṋamela a zwi namelwi nga nnyi na nnyi zwi tshi ḓa kha masheleni ngauri, tshelede ya hone yo ṋamela heḽikhoputha ndi nzhi nga maanḓa.

Zwo vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa u ṋamela thekhisi, ngauri hezwi wo ṋamela thekhisi, u ya divha vhanwe vhathu u ya vhona vhaṅwe vhathu, futhi, wa konaha u kona u amba na vhaṅwe vhathu vhane wa vha wo ṋamela na vho hanefho thekhisini. Zwi ita uri muthu a kone u amba na vhaṅwe vhathu, a dovhe a ḓivhe na vhathu vhane vha dzula vhuponi ha hawe kana vhane vha dzula vhuponi ha tsini na ha hawe vhane a vha ḓivhi.

Vhona u nga zwikwama vhaṋameli nga nḓila ine ya sivhe ya vhuḓi, ngauri musi vhathu vha tshi khou vhulayana a si zwithu zwine zwavha zwi khou takadza na luthihi, zwivha zwi khou ri vhaisa na riṋe ri tshi ya hafhaḽa thekhisini ri tshi vhudzisa uri, avha vha gai? hepfhi vho lovha vho vha vha tshi kho lwa hanefha. Zwivha zwi kho ri kwama na riṋe nga maanḓa ngori ri vha ri khou ṱutshelwa nga vhathu vhane ra vha funa, vhathu vhane vha ri endedza.

U ya nga nṋe, nṋe ndi funa u reila goloi tshikhala tshipfhufhi ngauri, ndi a ṱavhanya u neta. Zwino u reila tshikhala tshipfhufhi ndi zwone zwine nda zwi funesa.

Tshenzhemo yanga yo vha yavhuḓi badi ḓuvha ḽa u thoma ndi tshi kho ṋamela bisi. Ndo wanulusa uri bisini hu takadza nga maanḓa u fhirisa muthu a tshi kho tshimbila nga goloi yawe, ngauri bisini vhathu vha vha vha tshi khou amba vha tshi khou haseledza vha tshi kho amba aḽa na aḽa, zwi ita uri muthu a ḓivhe na mafhungo o no khou itea kule na tsini.

Kwama nga mannḓa ngauri, zwivhaswa zwi vha zwi tshi kho ḓura zwithu zwingaho zwivha zwi tshi vho ḓura nga maanḓa, zwine zwa sia zwi tshi khou itisa uri muthu a dzule a si na tshelede.

Vhona unga khaedu dzi hone dzine dza vha hone musi muthu a khou shumisa mabufho, ende dzi nga dzo gadu nyana, ndi nnzhi.

Vhona zwi tshi thusa nga maanḓa vhaaluwa, ngauri vhaaluwa ndi vhathu vhane vha vha vha si tsha kona vho u tou tshimbila u bva afha vha swika fhaḽa. Zwino zwi vha zwi khou vha thusa ngauri vha vha vha tshi khou wana tshithu tshine tsha vha tshi tshi khou vha bvisa hafha tsha vha swikisa hafhaḽa, ndi vhona u nga zwivha zwi khou vha thusa nga maanḓa ende, zwivha zwi khou vha fha na thikhedzo kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha.

Khombo dzine dza nahone musi ha vha vhareili vha thekisi vhatshi hwala vhathu vhanzhi, ndi dzauri vhathu vha ṱangana na khombo ya badani vhunzhi ha vhathu vhafhedza vho luza matshilo avho.

Ndi vhononga vhathu vha fanela u hwala vhathu vhane vholingana u hwalwa nga thekisi ngauri musi hezwi vhatshi hwala vhathu vhono ḓalesa zwisiya zwikho vhanga mabulayo ane avha amabulayo a masinḓambilu.

Zwinameli zwa kereke zwiavhuyedza ngauri, vhunzhi ha zwinameli zwa kereke zwine ra zwinamela rivha risongo zwibadela.

Ndi vhononga zwinameli hezwi zwine zwavha zwitshikho namelwa ngavhathu vhane vha vha vhaaluwayi, vhaya tea ubadele mara hofuna vho vhatshito badela tshelede iṱhukhu.

Masiandoitwa ane avha hone musi vhathu vhonamela o namedza vhathu vhanzhivhanzhi ndiuri huyavha nakhombo dza dzibadani.

Tea u ita mushumo wa u vhona uri, vhathu vhane vha khou namela thekhisini tshivhalo tsha hone ndi tshone tshono ṱoḓeya na.

Nne ndo no vhuya nda yi shumisa nditshi khouya kerekeni ndo namela bazi ḽeḽi ḽine ḽaḓi shumiswa nga muṅwe na muṅwe tshenzhemo ine ndo iwana ndiya uri vhathu vhane vha namela dzi thekisi kana vha reili vha dzi thekisi, a vha na vhulondo na vhathu vhane vha vhanamedza, vhanemedza muthu muṅwe na muṅwe namusi thekisi yo ḓala.

Khaedu dzine vhalanguli vha dzithekhisi vha tsheka ndi dza uri, avha vhathu vhane vhakho vha reila thekisi vhana matshilo vha tshilisa hani.

A nyeletshedzo ine nda ngaifha yone ndi yauri, muthu muṅwe na muṅwe u fanela u zwiḓivha zwauri u fano u hezwinoni o namela u fano dovha futhi ayo badela.

Lushaka lune loteya lwa dzigoloi, vhaaluwa vhafanelwa ngo u namela dzithekhisi na mabisi ngouri baki khavho i nga si vhuye ya ita ngori u ya wana vhatshi vhowa.

Migwalabo ya dzithekisi iya kwama nga maanḓa, ngauri vhunzhi ha vhoramabindu vhashu vha shumisa dzithekhisi uri vhakone uya mishumoni na zwiṅwe zwa zwithu zwine vha vha vha kho rengisa, vha touḓa nazwo vho ḓizwi hwala nga dzigoloi dzavho.

Vhukonḓi ha vhaendi ndono vhuvhona, nga nḓila ine havha vhathu vharigadela khayo nga dzithekisi zwia vhaisa mbilu.

Ndi vhononga zwinga thusa nga maanḓa, ngauri musi muthu a tshi ḓovha a tshi khou namedza vhathu u ḓovha asi kho khetha uri hoyu ndi mungafhani, hoyu ndi mungafhani.

Ndi vhona unga zwiendi zwine zwa nekedzwa nga gereke zwia thusa nga maanḓa, ngori vhunzhi ha vhathu vha vha vhasina masheleni o namela vhatshiya kerekeni, zwine zwa amba zwori musi gereke yono bvisa zwiendi zwine vha ḓovha vha khou shumisa zwone, i vha yo vha thusa nga maanḓa.

Ndo no vhuya nda vhiledziswa nga iṅwe thekisi khei ndovha ndo i namela, vheiwe heiḽa thekisi vothi ḽa honei wovha u tshiri hezwi musi wo dzula tsini naḽo ḽa sokovuleya nga ḽone ḽine. Heliya ḓuvha ndo swika ṱhohoyanḓou ngoho mbilu yanga i kulesa yo novha kule ndi sokori hei, habe ḽa vuleya ngahafha ende nne ndo dzula tsini naḽoi ndi hone ndoto wela fhasi.

Nga kushumisele kwa thekisi kune kwa ngavha kwa vhuḓi, ndi musi havha vhathu vhane vha reila dzithekisi vhasa rigadeli sa mashonzha nga ngomu thekisini.

Ndi vhononga zwivhambedzwa nga nḓila ine i a si ya vhuḓi ngauri, musi muthu ana goloi yawe na goloi ine yavha itshi kho u shumiswa nga tshitshavha, ndi zwithu zwine a zwi vhuyi zwa fana na luthihi.

Vhononga sisṱeme ya vhuendedzi ha mahayani inga khwaṱhiswa ngauri musi vhaaluwa vha tshi namela, arali huna muthu ane angavha o dzula fhasi a vha tendele vha dzule.

Nne ndi vhona unga madzangano a dzithekisi a tea u ṱuṱuwedza vhareili vhadzo uri musi muthu a tshi reila thekisi, u tea u reila o sedza zwauri vhathu vhane a kho vha reila u khovha reilisa hani hone u kho gidimisa hani.

Tshanduko ya dzimbadelo thekisini iya vhiledzisa ngauri hanefha mahoḽa rine uri ritobva hayani ri swike Thohoyandou ro vha ri tshi badela twenty-three randa zwino thekisi dzo gonya zwino nga apreḽe huvhopfi ubva hayani uswika Thohoyandou ndi twenty-eight randa. Zwine hezwo zwithu zwi khou vhavha nga maanḓa ngauri u tshihumbula uya Thohoyandou u humbula uri tshelede yoṱhe ikhoḓo ufhelela kha thekisi ende zwi bora nga maanḓa hezwo zwithu vhathu vhasiya vhasitshaya na Thohoyandou ngori vha vha vha khoteledza u badela masheleni a tshiendedzi.

Ndi vhononga vhaswa vha kereke ndivhone vhathu vhane vhofara kereke, vha kho tea u dzhenelela kha uri vhaaluwa vhaendedzisiwa hani, hone vho namelisa hani hone nga tshifhingaḓe, nṋe ndi vhononga ndi zwone kana ndi wone mushumo wa vhaswa kerekeni hoyo.